Motswalle, ha ke sa kgone ho thola tjhelete ka lebaka la ntho e re entseng ya mobile money. Ha ke sa kgona ho thola tjhelete ya ka ya grant.

Motswalle ha re tlohelle loan re tlole dintho tse ngata. Hore re kgone ho phela bophelo bo hantle.

Ha ngata ha ke kadimme tjhelete, ke rata hore e be kgwedi tse pedi fela. Hore ha motho kgweding ya pele a hlolehile at least ya bobedi a ba sa kgonne.

Bareki ba batlang ho patala tjhelete bankeng ha ba tle ba tlo nka dintho. Ba tsebe hore feela ba tlo kgona ho di patala. Hobane shop ya rona ha e batle dikoloto.

Jwale ka ha o batla ho kenya app ya hao founung, e tlamehile o ye google chrome. O e nke moo, we kenye founung. Ha qeta o tlo kenya ntho tsa hao tsa bohlokwa, o tlo kgona ho bona le hore account ya hao e tsamaya jwang. Le hore ke tse feng tse hlokahalang le ditjhelete tsa hao. Ha o qeta feela o e kenya founung ya hao.

Hore o kgone ho bona di-UIF tsa hao. E tlamehile o nenne o ye moo UII-eng e leng teng, SARS kapa hona hohle. O botse hore ntho tsa hao di tsamaya jwang.

Nka e hlahloba le hore o patala di-account tsa hao jwang. O kgola bokae, hore ba tsebe hore tjhelete e ka be ba o fa o motho a patalang na, le hore mo o sebetsang o tlo kgona hore o nke ntlo ya bokae.

Ha o batla ho ntsha tjhelete ATM-eng ya hao, o kenya card. Ha e qeta e tlo o batla pin, o kenya pin ya hao. Ha qeta o tlo sheba hore o batla bokae. O tlo tobetsa tjhelete eo o e batlang. E tlo o bone hore o lakatsa ho ba na le slip ka morao kapa ha o batle le ho tobetsa hore o batla ho ba na le slip kapa ha o batle. Ha qeta e tlo fa card ya hao wa e ntsha tloha moo ho tlo tswa tjhelete ya hao.

Ke ile ka kena ka hara bo branch, ka etsa card e nngwe. Hore tjhelete e tswe hobane ha e expire-rile ho tloba thata hore e tswe tjhelete ya hao.

Ha o batla ho reka ntlo, o tlamehile o tsebe hore o e reka hokae, le hore o tlo patala jwang. Hona mosebetsing ho tlo hulwa jwang pele o ka potlakela ho reka ntlo.

Ke hore se bakwa ke hore batho ha ba nka di-form ha ba badisisi le hore ba tsebile na hore ke tse hlokahalang ha o qeta ho ba na le ntlo kapa lelapa. Le di-insurance hore na di tsamaya jwang.

Ha ke ka di araba ke tlo re ke ruile ntja ya, ke ruile phoofolo e leng ntja. Ebile ke na le dilemo tse twenty-three, le hore na ke kena kereke ya mapostola.

Ho na le ntho e bitswang ka hore wa patala wa kgwedi e fela di-account-ong tsa hao. Ho na le le e bitswang live better moo tjhelete ya hao e bang teng. Kopa o shebisise le hore na ha hona moo o kolota moo ba ka hulang tjhelete teng.

Ke tlo re hobaneng account ya ka ha e e active mara ke e sebedise. Jwale hobaneng ha ntse le nka di-bank charges tse le hula empa e sa sebetse, e itholetse moo.

Ke nahana tshebetso eo ha o fihla moo ba tlo o fa tjhelete e lekaneng le eo o e tshwereng ya naha e nngwe. Mme ba o hlalosetse hore ena ke bokae e tshwana le moo o tswang jwang teng.

Hobaneng ke sa kgone ho fumana tjhelete, e leng hore ne ntse ke patala selemo se fitileng? A na tshebetso ya lona e tsamaya jwang? Hoba ke ka motho a ka se a patale empa a sa tsebe hore o tlo fumana tjhelete. Motho a ka sa patalele mahala.

E tsamaya ka hore na o patala bokae. Hore o kgone ho fumana bokae ho ha ona le bohloko kapa hona le ntho eo hlahetseng. Le hore o kgona ho thola tjhelete ha e ka ba o so fetile dikgwedi tse itseng na.

A na insurance ya lona e patala jwang, le hore e tsamaya jwang? O kgona ho thola tjhelete ka mora dikgwedi tse kae? Jwale ka ha ke batla ho e kebela, le hore ana ke tlo fumana eng ka morao ho e ka be ha hona ntho e hlahelang ha ekaba o fetile dilemo tse itseng? Ho etsahala eng, ke batla ho tseba ka insurance ya lona.

Ha dintho di hlaya kapa mabaka a hlaya, kareteng ha ke kgone ho reka ka yona hobane ha ena tjhelete e ngata. Ke kopa le phahamise hore re kgone ho reka.

Ha tjhelete e ntse e hulwa, ke ntho e bitswang ka hore ke bank charges. Ke o patalang ha kgwedi ebile o na le ntho e bitswang live better. Ha e ka ba o patala haholo kapa ba hula haholo, o tlo kgona ho fumana moo o kgona ho entsha moo, o kenya account-ong ya hao. Ke ntho e leng hore e etsahala ho mang le mang.